Loko homu ya ha ku tswala xirhodyana, a va teka xisabelana va nghena na xona exivaleni, va senga masi.

U tseleka mati ya vila swinene. Loko u heta ku tseleka mati ya ku vila u chela u chela huku ya wena yi ri ndzeni ka xisabelana, kutani u yi hluva.

U tseleka mati ya vila. Loko mati ya virile u ma chela endzeni ka xisabelana laha ku nga na huku ya wena leyi u yi dlayeke, kutani u yi hluva.

Homu a yi fanele yi dlayiwa hi vavanuna lavakulu, lava va ti zileleke. Loko va heta ku yi dlaya, a va fanele va teka ncila wa yona va wu hlayisa.

I ntirho wa tatana kumbe nhloko ya muti. Hikuva hi yena munhu loyi a rhangeleke emutini.

Loko hi ri karhi hi sweka nyama, yi fanele yi nga vi na mavoya. Ku va ku ri nyama ntsena.

Manyoro ya endla leswaku swibyariwa swi kula kahle nakona laha cheriwaku kona ya endla leswaku misava yi nona.

Manyoro ya endla leswaku swibyariwa swi tswala mihandzu leyi yi nandzihaka. Mihandzu leyi yi nga kahle, leyikulu.

Ndzi nga hlawula manyoro ya tikhemikhali hikuva i manyoro lama ya nga kamberiwa.

Va nga tirhisa thyaka leri va ri kulaka va ri chela etaleni, kumbe va tirhisa vulongo bya tihomu na tidonki ku endla manyoro.

Ndzi nga ka ndzi nga titwi kahle hikuva manyoro ya tikhemikhali i manyoro lawa ya kamberiwaka. Loko ndzi byala swimilana swa mina swi ta kula kahle, swi ndzi tlhela ndzi va na ntshovelo lowunene.

Swi pfuna van'wamapurasi hikuva, swibyariwa swa vona a swi vi na switsongwatsongwana. Swi kula kahle swi hlayisekile.

Mbuyelo wo biha lowu tikhemikhali to dlaya switsongwatsongwana ti nga na wona eka mbangu i ku va, mbangu a wu fanelanga wu khoma tikhemikhali hi mavoko. Va fanele loko va tirhisa tikhemikhali va va va ti sirhelerile, hikuva tikhemikhali to dlaya switsongwatsongwana a ti kahle eka rihanyo ra vona.

Van'wamapurasi va nga herisa ku tirhisa tikhemikhali leti nga na khombo hi ku tirhisa tikhemikhali to fana na leti endliwaka emakaya. Va tirhisa vulongo bya tihomu, bya timbuti, ni bya tinyimpfu ku endla manyoro ya mapurasi ya vona.

Van'wamapurasi va nga luzekeriwa swinene hikuva tikhemikhali to dlaya switsongwatsongwana hi tona va toloveleke ku tirhisa tona, eka mapurasi ya vona. Va nga onhakeriwa eka ntshovelo wa vona.

Mbangu wu fika wu khomiwa hi mavabyi ya mfukuzana kumbe mavabyi ya asthma, loko va ri karhi va tirhisa tikhemikhali leti.

ndzi nga endla hi ku va nyika swikombiso leswi van'wamapurasi va hlanganaka na swona swo ka swi nga ri ki kahle. Swikombiso swo biha ku fana na loko tikhemikhali leti va ti tirhisaka ti vangelaka vanhu ti-asthma na mfukuzana, ti onhelaka na mbangu.

Swakudya swi ta va eka nxavo wa le henhla hikuva va nge he tshoveli hi ndlela leyi va tshoveleke ha yona, loko va tirhisa tikhemikhali.

Ina ndzi nga tirhisa vuyelo hikuva loko ndzi tirhisa vuyelo, ndzi ta va na ntshovelo lowu wo tala.

Va nga tirhisa tikhemikhali leti endliwaka makaya. Leti ti endliwaka hi vulongo bya tihomu, ni vulongo bya timbuti.

Van'wamapurasi loko va ri karhi va tirhisa tikhemikhali va va na mbuyelo wa le henhla. Hambileswi tikhemikhali ti nga na na mbangu, va tiva na makhombo ya tona mara hikuva va kuma ntshovelo wa le henhla eka vurimi bya vona.

Ndzi nga va hlohlotela hi ndlela ya ku mfumo wu ta thola vanhu emapurasini, kumbe ku va nyika tiphesente to karhi kusuka eka mfumo. Ku engetela muholo ya vanhu ya ku va pfuna ku rima, na ku hlakula ku nga ri ku tirhisa tikhemikhali.

Mfumo wu nga nyika van'wamapurasi tindhawu to rimela eka tona.

Ndzi nga kucetela van'wamapurasi hi k uva va akela tiyindlu, ndzi va nyika mati, na ku va nyika ndhawu ya ku rimela eka yona.

Ndzi nga dyondzisa vana va xikolo hi ndlela leyi tikhemikhali ti nga nghozi ha yona eka mbangu.

Vathoriwa va le mapurasini eka tiyindlu leti va tshamaka ka tona a va hlayisekanga. Hikuva loko ko na mpfula ya xihangu kumbe mabubutsa, va nga onhakeriwa ende swi vanga khombo eka rihanyo ra vona.

Lava va tirhaka emapurasini va hunguteriwa muholo eka nkarhi wo leha, hi yo mhaka ya ku ndhawu leyi va rimaka eka yona ku va ku nga ri ndhawu ya ku leha. Va rima eka ndhawu ya leyitsongo swinene, a yi vi na ntshovelo lowukulu. Kasi eka ndhawu ya ku koma, va rima swilo switsanana leswi swi endlaka leswaku hambi va tshovela swi a swi nyiki ntshovelo lowukulu. Hi swona swi endlaka leswaku va hunguteriwa muholo.

Ndzi nga sungula ku fuya tihuku leti ntsanana ta ku basa, ni fuya na mukokoroxi ya tona leyi nga ta endla leswaku yi humesa matandza lama ndzi nga ta sungula ku xavisa matandza, ni xavisa na tihuku.

Mfumo wu nga seketela van'wamapurasi hi ku akela vatirhi va vona tiyindlu, na ku va engetelela tindhawu ta ku rimela eka tona. Na ku va endlela mati, ku va borheka mati eka mapurasi ya vona.

Tidiriva leti ndzi ti byaleke i tidiriva to nandziha swinene i tidiriva leti nyanganyaka ngopfu ti nga na ntswamba wa vulombe ti tlhela ti kula ti va na mati yo tsokombela swinene.

Ndzi nga byala mantsavu mandhandhi matamatisi ni mavele hikuva i swakudya leswi vanhu va swi tirhisaka ngopfu eLimpopo.

Ndzi nga byala timanga leti byariweke hi nkarhi wa ximumu hikuva hi nkarhi wa ximumu manyoro ya va ya tale ngopfu naswona hi nkarhi wa ximumu ndzi kota ku milisa swimilana swa timanga kahle ni kota no nhlakula loko timanga ta mina ti mirini na ku tisela.

Ndzi nga xava mati hi swigubu kumbe tijara watsongowatsongo leswaku tihomu ta mina ti kota ku kuma mati la yo tenga.

Swifuwo swi fanele ku tswalana lembe na lembe leswaku swi kota ku tswala swi tshama swi hlayisekile nkarhi ni nkarhi a swi fanelangi swi tshama swi nga tswali fane swi tshama swi tswala lembe na lembe.

Vuvabyi lebyi ni nga endla leswaku swifuwo swa mina leswi nga purasini ni swi dyisa swakudya leswi leswinene ni tlhela ni swi tlhava ti-injection kumbe ni tirhisa tikhemikhali ta ku sivela vuvabyi lebyi byi hlaselaka kumbe byi tluleleke epurasini ra mina.

Vatirhi va fanele ku tiva leswaku loko va senga tihomu masi va fanele ku mbala swimandlamandla emavokweni leswaku loko va ri karhi va senga va nga sengi nyuku wa vona wu kha wu wela laha va sengelaka kona kona masi va fane va tiyisisa leswaku ndhawu leyi va sengelaku ka yona yi basini a yi na switsongwatsongwani na ndhawu leyi va sengaka masi ma kha ma nghena kona i ndhawu leyi nga basa yi nga hlayiseka a hi na switsongwatsongwana kumbe thyaka leri nga ta nghenelela emasini.

Xifuwo a ndzi se a ku na xifuwo lexi ni nga tshama ni xi senga kambe ku na xifuwo lexi ni nga tshama ni xi vona xi karhi xi sengiwa swifuwo lexi ni nga tshama ni ri karhi xi ni xi vona xi sengiwa i homu na timbuti mbuti loko va yi senga va sengela endzeni ka xivala loko yi ri ha ku eleka ximbutani kasi homu loko yi sengiwa yi sengiwa endzeni ka xivala loko ya ha ku veleka xirhodyana va senga mavele lama xirhodyana xi mamaka eka wona kasi na mbuti va senga mavele lama ximbutana xi mamaka eka wona.

Lexi fane xi endlaka leswaku mali yi va yi nga yi leyi faneke yi hakeliwe yi tlakuka i mhaka ya ku ri ndzi fane ndzi yi dlaya ndzi tlhela ndzi tseleka mati ndzi yi hluva ti siva yi kumeka yi hluvekini.

Loko mbewu yi nga kamberiwanga hi ku hetiseka swi onha leswaku u byala hi mbewu leyi nga ri ki kahle a mahetelelweni loko swimilana swi fane swimila a swimili hinkwaswo hikuva mbewu yi va yi nga tshamisekanga na loko u tshovela u tshovela mihandzu leyi nga ri ki nene hikuva u byale hi mbewu leyi nga ri ki nene.

Ina yi kahle hi mhaka ku ri yi endla leswaku n'wamapurasi a landzelela purasi ra yena ende a swi tiva leswaku swimilana kumbe leswi a swi byaleke swi va ku ri swilo leswi a swi byaleke leswinene swilo leswi hlayisekaka swi landzeleliwaka swi kamberiwaka.

Ku cinca ka maxelo swa khumba nsirhelelo wa swakudya kumbe swimilana hi ndlela ya ku swakudya i swilo leswi hi swi kumaka loko mpfula yi nile hi byarile swo byala emapurasini ku huma swakudya loko maxelo ma cinca ya endla hi tiva ku i nkarhi wa ku na mpfula mpfula yi nga ha ni ya endla leswaku hi nga ha kumi swakudya leswi hi faneleke kumbe hi nga tolovela ku kuma swona.

Vatirhi emapurasini a va tirhi ehansi ka swipimelo hikuva mitirho leyi va yi tirhaka mitirho yo vava swinene ende i mitirho ye le henhla kambe muholo lowu va wu kumaka a hi miholo yo fit-a mitirho leyi va tirhaku yona va tirha ntirho lowo tika swinene eka mitirho hinkwayo hi vona vanhu lava fane va kuma muholo ye le henhla hikuva vatirha ku byala swakudya leswi swi dyiwaka eAfrika-Dzonga kumbe matiko hinkwawo ya misava kambe vona a va holi mali ya ku ringanela.

ni vona swi nga lulamanga ku vatirhi ve le mapurasini ku va tirha navusiku hikuva ntirho lowu va wu tirhaka i ntirho wo ka wo tika swinene a swi lulamanga for miri wa vona miri wa vona wu va wu nga hlayisekanga na rihanyo ra vona ri va ri nga hlayisekanga hikuva a va kumi ku wisa.

Muholo ye le mapurasini a yi pfuni ka ku fika swilaveko swa vona yo pfuna yi hi ku munhu a swi fani na loko a tshama a nga tirhi kambe a yi pfuni ka ku munhu a fikelela swilaveko swa vona muholo hi ku tirha mapurasini munhu a nge swi koti ku dyondzisa vana xikolo a tlla va xavela swakudya a endla swilaveko hinkwaswo swa yena kambe switsongo wa kota ku swi fikelela.

Ka xiboho xa ku fuya tihomu hikuva tihomu hi tona swifuwo leswi loko munhu a swi fuyini swi nga va swi nga na mali nakona ni nga endla leswaku vatirhi va mina va va hlayisekile ni va nyika swakudya ni tlhela ndzi va holela mali leyi faneleke ndzi va nyika na ndhawu ya ku etlela epurasini.

Vatirhi ve le mapurasini a va holi mali leyi yi hikuva mali leyi va yi holaka a va koti ku endla timfanelo ta vona ti ringanela ka leswi va lavaku ku swi endla evuton'wini ni mindyangu ya vona.

A ndzi ta kombela ku eka ndhawu leyi ni tshamaku na vona ku va ka yona ku ve ni gezi ku ve ni mati mali leyi a ni holeleke yona yi va mali leyi ndzi kotaka ku ti hanyisa ni dyangu wa mina mati hi wona ya nga na nkoka swinene hikuva ndzi ta kota ku hlamba hi wona ni tlhela ni sweka kasi na gezi na rona ri na nkoka hikuva ni ta kota ku vona ni tlhela ndzi sweka hi rona.

E-e hikuva ku tirhela epfuleni a swi kahle for rihanyo ra vona nakona ku loko munhu a tirha endhawini leyi nga na mpfula a swi kahle a nga khoma hi vuvabyi lebyi a nga ta ka a nga byi koti ku byi tshungula kumbe rihanyo ra yena ri va ri nga hlayisekanga loko a tirhela endhawini leyi nga na pfuna.

A swi fanelanga leswaku va thola vatirhi swi fanerile leswaku va thola vatirhi vo suka ematikweni man'wana loko va ri na timfanelo to tirha laha etikweni kasi loko va nga ri na timfanelo to tirha la tikweni a swi fanelanga.